Motswadi o lokela hore a dudise bana bohle fatshe hore ba dumellane hore mang mang o sehela setsha mme rona, jwalo ka bana ba moo, re ya dumela hore a sehelwe setsha, mme setsha se e se e tloba sa hae e seng sa habo rona. Jwale molao ke teng moo o tla kenang hore lona le ngotswe fatshe. Lo re jwale ha ele jwalo ho Ho batla ho le bobebe hore molao o sireletse yona ya sentsweng setsha kapa le bana ba hae, hoba le bana ba hae ba ka kgona hore ba hlahise pampiri hore ke mona moo ho ngotsweng fatshe.

Ke nahana hore ntlha ya pele ke ya hore baeti ba tla ikutlwe ba amohelehile. Ho etsang hore hobe bobebe bakeng sa bona hore ba ba qhanolle ba keteke, hape ke taba ya hore mohlomong batho ba seng bale baholo ha ba rate metswako ena ya sejwalejwale hare ha ba rate metswako ena ya e hana jwale, ba ithatela feela metswako ya bona ya kgale mme e ba thusa ka hore e ba se ke ba tshwerwe ke mafu a tshwanang le bo tswekere, jwalo, jwalo, jwalo, jwalo.

Ke nahana hore sepheo sa hore ngwana a rehwe lebitso ke hore re kgone ho tseba hore ke mang a kgone hore a itsebe le yena hore ke nna mang. Mohlala, ha ke re jwalo ka motho o sa mo tsebeng, o ke ke wa re wena ngwana na bophelo ba hao kaofela, o lokela hore o mo bitse ka lebitso la hae hore a tlo kgona ho arabela ka nako.

Ke nahana hore tsela e bonolo, e leng hore re ka etsa dintho ka yona, ke hore re thole motho ya tla re ya tla re fetolela ho tloha puong e ngwe ho ya ho e ngwe. Mohlomong motho a tsebang dipuo ka bobedi puo tseo e leng hore re di bua re ile babedi kapa ha ele hore ke tseba ho bua puo ya hae kapa ke ya e utlwa puo ya hae, ke tla kgona hore ke buwe le yena ka puo ya hae,

Ho ya ka nna ke nahana hore diaparo tsa setso hangata ha di ke kadima lentswe lena ha di comfortable. Jwale, mohlala, seshweshwe kapa modianyewe o ke ke wa wa dula o rwetse modiyanyewe hohle moo o yang hobane o boima haholo modianyewe. Empa dikatiba tse leng hore re na le tsona matsatsing a jwale, di batla di le beterenyana kapa seshweshwe ho re re seshweshwe seshweshwe. Hangata keye ke bone batho babo, mme se batla se ba tshwara se batla ekare ha o ka se apara kamora nako e le itseng, jwale di diaparo tsa sejwalejwale di na le lesela le sa hlolehang jwale lesela lena le re thusa hore re be re be comfortable.